OTP ke nomoro eo, o kenyetswang ke banka eo, oe sebedisang. Ebe o tla e tlatseletsa hona moo sebakeng seo se batlang yona. Bohlokwa ba yona ke hore ba bone hore kannete ke wena ya lekang ho fetisa tjhelete eo kapa ke mashodu.

Nka ya lebenkeleng le leholo le tsejwang, le bitswang ka Shoprite ho ya kenya tjhelete eo. Ebe lona e tla hloka ten ranta feela ho etsa seo.

Ha e le tshebetso eo ya dikopo, e qala ka dikgwedi tse tharo ho isa ho tse mashome le metso e mmedi.

Ee, mamello yona e teng nakong ya ho leta. Ha company tsena di etsa sena hobane di batla ho bona hore o ka kgona ke eng ho lefa kapa one o leka ho bapala ka dikelello tsa bona na?

Ho bula account-o mona bankeng ena ho hlokeha pampiri e re hlalosetsang ka mabitso a hao le ka sefane hore o hlahile neng? Jwalo jwalo. Ho hlokehe le pampiri e bontshang hore o dula kae eo o tla e fumanang batho ba mmuso oo o re okametseng. Ho hlokehe le tjhelete e nyenyane feela ya ho bula account-o ebe ke phetho.

Monga banka, ke ho letsetsa tjena hobane ke ile ka bana le lehlohonolo la ho hapa moputso wa tjhelete e ngata. Ha e le kajeno, kene ke rata ho botsa hore ke dihlahiswa dife tseo bankae ka mphang tsona tse ka kenyang lekeno le lengata ngata hodima moputso ona oo ko fumaneng?

Ke bona ho le kotsi molemong wa hore ha ngwana a ile a bapala sekolong. E tla ba mathata a mangata ao a tla etsang hore motswadi a qetelle a sa kgone ho lefa. Athe ha ngwana a ne a sebeditse hantle sekolong, ho ne ho tla phethahala hantle.

Tjhehe, koduwaduwa e jwalo ha e soka e nhlahella.

Moemedi wa ho tjhentjhwa ha tjhelete bankeng. Ke ho letsetsa tjena hobane ke batla ho tseba hore ha nka ke ka nka leeto ho ya Engelane, tjhelete eo e ke nang le yona moo bankeng e tlaba kakang ha re e fetolela, re isa moputsong wa lane la kwakwa ho rona.

Dumelang ba haeso. Ke le letsetsa tjena hobane ke ile ka reka airtime ya diranta tse leshome. Jwale theko ena ebile le dinamane tse ka hodimo tseo re sokang re bua ka tsona. Jwale ke batla ho tseba hore ditjeho tsena tse patilweng ebe tsona di se di hlaha kae? Mohlomong ho ile ha ba mona ke sa kang ka utlwisisa hantle.

Re tlameha ho e kopanela. Ka ha ntlo e tlabe e se ya ka ke le mong, empa ele ya rona ba lelapa.

Nka ikutlwa ke se hantle ebile qeto e ke tla e nkang ke hore ke kene ka hare bankeng ho botsisa hore ntho ekang ena e bakwa ke eng?

Proof of address nkgono, ke ena e bontshang hore o dula kae e le bopaki? Ebile proof of address nkgono wa ka o tla e fumana mane diofising tsa mmuso.